Tjhe, ha se Soweto feela. Ke tseba a mang a makeishene a hle a a ileng a hlahella nakong eo ya kgethollo. E leng Transkai, Sebokeng.

Dumelang, re le letsetsa re le mona Botshabelo, section L, nomoro ya ntlo ten sixteen. Ne re kopa ambulance ka pele ka potlako mabapi le nkgono o wele ke lefu la tswekere. Yona ambulance re tla emela mane setopong sa bese, ne re kopa thuso ka potlako.

Ke ikutlwa ke thabile haholo. Ne ke qala ho bona hore ho ntsona le dipalangwang tse ntle tjena ka hare. Tseo o nang o kgonang ho ho ithusa, di na le maithuso ka ke hare ho tsona ebile o na le ka moo o kgonang ho sesela ka ka teng. Ne ke qala ho bona le thabelasion ka hare ho sepalangwang seo. Ebile ke laba ka ikutlwa ke tshwerwe ke boroko ebile ke laba ka robala le ka teng. Ke motlotlo ke ikutlwa ke thabile ke sepalangwang seo.

Ke founa mabapi le ho le leboha le le khampani ya Uber. Ke tlo le leboha ka mokganni e ne le re file yena leetong le ne re tsamaile. O na re tshwere monate ka tsela e makatsang mokganni, ebile a kganna ka lebelo le tlwaheleileng. O na sa tata ebile a re tshwere ha monate. Le mmino ona re fa ona o motle o monate. Re a leboha re le bapalami ba Uber.

Dumelang, ne ke founa mabapi le bo radifofane. Na ke nnete hore difofane ha di tsamaye ha pula e na ka matla? Hoba ke yona karabo e re e fumaneng ho tswa ho bona. Ha ne tlameha re ye leetong ba itse ha pula ena ka matla ha wa lokela ho sefofane se fofe. Na moetapele tseo ke nnete ka ofela?

Ke tla ema ke founele ditsebi tsa dikoloi, di tlo sheba bothata ba koloi na ke eng. E tswe ha ntse re eme re emetse ditsebi tsa dikoloi. Keng ke tla nka bana ke ba ise moo bana ba iswa teng.

Dumela ntate. Ke ne ke botsa na wa bona koloi, mona mona ke e phekile teng. Ke kopa thuso ho tswa ho wena. O ka nthusa ra ya ka hare, ra lo sheba di-camera-ng. Na ho etsahetseng hore koloi e se ke ka e fumana moo ne ke e pakile teng. Ka thuso, ke a o kopa ntate tswetswe.

Tjhe, ntate o seke wa nkenya dintweng tse tseo ke sa ditsebeng. Ebile o ka se bue le bakganni le bapalami ka tsela e tjena. Ha se tsela ya ho bua le bapalami eno ho hang ntate wa ka.

Ee, hobane ha o sa tshepahala kantle ka mona. Ke bona e le ntho e ntle ho e sebedisa hantle makeisheneng a rona. Hobane e o lata moo o tla be o send-ile molaetsa kapa yona location e tla be e o lata hona moo o sendetseng molaetsa teng, jareteng ya hao. E tlabe e o lata teng. Ke bona e le ntho e ntle haholo eo.

Dumela ntate, re letsetsa lona ba Eastern Cape. Re letsa mabapi le kotsi e hlahileng tseleng mo. Kotsi e tena e hlaha tlasa mabaka a hobane tsela ena di e le le maemong a sa lokang. Ebile le leeto la rona ha le sa le monate ho hang. Ka baka la tsela tsenana tse tse seng maemong a matle. Re kopa le lokise ditsela, ka kopo.

Ke tla qala ka ho ya khampaning ya Uber, ke lo kopana le baka hodimo ba okametseng khampani eo ya Uber. Ke lo bua le bona hore na ke tla qala neng ho kenya koloi e be ke sign le tsona dipampiri tse bontshang hore ke dumellane le bona hore ba nkenya khampaning ya bona ya Uber. Ebe ke re bue hore ke tlo patala jwang. Na ditshebeletso na di tlo tsamaya jwang? Ntho e nngwe le nngwe na e maemong a matle? E be ke sign le yona pampiri ya konteraka e bontshang hore re dumellane re le khampani ka ntho e nngwe le e nngwe.